Ndingathetha nabantu abakwishishini elifanayo, olu lazi luza kundinceda ndiphephe iimpazamo ezinkulu. Ndenze uvavanyo oluncinci ndibone ukuba abantu bayayithanda na into endiyizamayo. Ndibe nomonde kwaye ndihlale ndinethemba, imali ndingayigcini apho ndisebenzela khona.

Ndingamcebisa ngelithi makakhethe isihloko asithandayo nesimfanelayo, asondele ebantwini, azimisele kwaye enze izinto abazithandayo abaphulaphuli bakhe. Ukuzimela, uthando lomxholo, kunye nokwakha igama elithembakeleyo.

Iqela le-paralympic laseMzantsi Afrika lelinye lamaqela aphumelele iimbasa zegolide ezininzi kwimidlalo yehlabathi. Libonisa ukuba isidima, ukuzimisela kunye nokuqeqeshwa kakuhle kungakhokeleka kwimpumelelo enkulu kungakhathaliseki imeko yomntu.

Zibekele ixesha elithile lokudlala, ufumane ezinye izinto ozonwabela ukuzenza. Ukufunda, umzekelo, ukupeyinta okanye ukuzilolonga. Oku kunciphisa umnqweno wokuhlala nokudlala kuphela. Ifowuni uyibeke kude.

Ezemidlalo zinendima ebaluleke kakhulu ekwakheni umanyano kwilizwe, zidibanisa abantu abavela kwiimvelaphi ezahlukeneyo. Ezemidlalo zidala iqonga apho abantu bahlale kunye, banxibelelane kwaye bexhasa iqela elinye kungakhathaliseki ubuhlanga, inkolo okanye ulwimi lwabo.

Ukulawulwa gwenxa kwezemidlalo kukho ukugxekwa okuninzi malunga nolawulo lweSouth Africa Football Association, iSAFA ngobufutshane. Kuquka okungacacanga kweendlela zokukhetha abadlali, izicwangciso ezingenamigca kunye nokunqongophala koxinezelelo kwimfundo yezemidlalo.

Uninzi lwezikolo eziselokishini alunayo ichibi lokuqubha okanye xa likho, alikho kwimeko entle yokuba kusetyenziswe lona kakuhle. Oku kwenza kube nzima ukufunda nokuphucula izakhono.

Ukuseka iinkqubo zokufunyanwa kwetalente, ii-programs ezifana neeRural Stars zinganceda ekubhaqweni kwabantwana abanetalente talente kwizikolo zasemaphandleni ukuze bancediswe ngamathuba eskolaship okanye ukufundiswa kwiikhosi ezikhetheleleyo.

Eyona hobhi ndiyithandayo, ndithanda ukufunda iincwadi ngoba ke zindenza ndibe nolwazi oluphuhlileyo, ndiphinde kwayona ithomalalise ingqondo yam kwiinto ezininzi endizicingayo. Indinika ulwazi olunintsi, iphinde ikwazi intoba indifundise intoba kuphileka njani ebomini ngoba zinintsi iindidi zeencwadi.

Umntana ofunda intenetya uphucula ukugxila, ubuchule bokucinga ngokukhawulezileyo kunye nesicwangciso sokucinga phambili kuba lo mdlalo ofuna ukucinga ngesicwangciso kunye nempendulo ekhawulezileyo.

Ngomdlalo we-tennis ndiye ndamthanda kakhulu ngoba ndiwubonile ukuba ushukumisa umzimba kwaye funeke ukhawuzisile, uphakamisa iingalo ngapha nangapha ubonisa intoba uyakwazi ukhawuleza ukucinga.

Itumente yehlabathi izisa ithuba lokuphucula uqoqosho lwengingqi, iphinde incede abantu abanintsi bafumane imisebenzi, ezokhenketho, ezokhuselo, ezolwakhiwo, nezoluntu olunentengiso.

Xa umntwana efumana inkuthazo kumqeqeshi, kubazali okanye kumntu obukeleyo, lo mgangatho wokuxhaswa wenza bazive bexabisekile.